Maitemogelo a go fofa ka sefofane a ka itumedisa ka go bona mafelo a kgethegileng le go tsamaya mo tikologong e e sa tlwaelegang, o ka ithuta ka dilo dile dintsi go temogela tokafatso ya go fofa.

Molao wa o bakgweetsi ba itlhokomolosang ka dinako di le dintsi ke go tlhoka go latelela matshwao a mo tseleng kampo go tshwara bopaki ba go kgweetsa.

Diterena tsa Gautrain-i di sireletsegile, di sireletsegile ka gonne motsamao wa teng ke o o agetsweng ka fa tlase ga lefatshe, mme ga se gantsi terena ya Gautrain e ka fitlhela e tsene mo kotsing ya go kopana le terena e nngwe kampo ya thulwa ke truck-a kampo ya thulwa ke dikoloi tse dingwe.

Ke nagana gore ke molao o o ntseng sentle wa gore dibese di tsamaye ka nako e e rileng, gonne se se tla fokotsa batho ba le bantsi go pagama bese e le nngwe kampo se tla fokotsa gore go sa nna le dibese di le dintsi mo tseleng ka nako e le nngwe.

ha ke nagane go na le bothata ka ditirelo tsa di-train-e mo lefelong la rona, gonne di-train-e di dira sentle mme le tsone di tsamaya ka nako.

Dipalangwa tsa setšhaba mo lefelong la rona di na le tsone ditlhokego tsa batsofe ka mogare ga dipalangwa jaaka dibese le diterene.

Fa ne nka kopana le batho ba ba dirang ka difofane nka ba botsa gore a le bone ba dirisa nako go fofisa difofane. Se sengwe gape se nka ba botsang sone ke gore, a tsela ya go ya ko ba tshwantseng go fitlhelela teng ba e bona jang, gonne sefofane se tsamaya ko godimo ko marung.

Nnyaa, ga ke ise ke reke dithoto ko dinageng disele jaaka bo China.

Fa ke tsaya leeto le le telele ke pakela dingwe tse ke tla ditlhokang tse di leng botlhokwa jaaka dilo tsa go iphepafatsa, diaparo, mme le melemo.

Diterene di kgona go tsamaisa di-volume tse di tona ka nako e e lekaneng, go baakanya maemo a ditlhwatlhwa tsa meepo.

Tshwanelo ya go iketlisa boiketlo, tshireletso ya maikutlo, mme le go amogela maemo a di .

Motho o tla tlhoka gore a nne le mofago, a nne le metsi a go nwa, a nne le dilwana ka mo gare ga dikgetsi tsa go apara.

Go rulaganyetsa loeto la sekgala se se leele ka koloi go ka tokafatsa ka go laola nako e o tla e dirisang mo leetong o be o tsaya dikatlholo tse di lekaneng.

Toropo ya Johannesburg-ke e nale batho ba le bantsi tota, e tletse ka batho ba ba tswang kwa ba le bantsi. O tla fitlhela e le bone ba dirang borukutlhi mo ke raya mo mebileng ya Johannesburg. Mme se se ka kgonwa go emisiwa fa sepodisi sa Aforika Borwa se ka tsaya tshweetso le maikarabelo a go dira tiro ya bone sentle.

Go tsamaisa dithoto ka dikepe go thusa go tlotla maemo a tsamaiso e e sekameng.

Tlhwatlhwa ya go dirisa dibese e kwa tlase ee, mme se se a re thusa ka gongwe re ka se kgone gonna le boleng go patela tsela e nngwe ya go tsamaya kampo ya go eta.